Ngicabanga ukuthi lapho izimoto ziyohlolwa ukuze zithole idiskhi noma ilayisensi diskhi yemoto, kungakuhle-ke lapho ukuba kuqinisekiswe ukuthi ziyahlangabezana yini nezidingo zomgwaqo. Zivivinywe ngendlela efanele, futhi kungasiza ukuthi lezi zimoto mhlawumbe zingavunyelwa ukuba zisetshenziswe emigwaqeni emikhulu enjengo-highway noma imigwaqo esetshenziswa phakathi namadolobha. Kungakuhle kube yizimoto ezisetshenziswa mhlawumbe ezindaweni zasemakhaya, noma lapho abantu bazisebenzise ekutheni balime, kunalokho kunokuba kube yizimoto ezithwala abantu noma impahla ekhethekile njengezilwane.

Angicabangi futhi angiboni ukuthi izimboni noma amabhizinisi zingakwazi ukuthola izindlela ezintsha ezinobuhlakani zokuzivumelanisa nezimo. Kunalokho izimboni namabhizinisi ngokuvamile zizibhekela zona siqu. Zibheka nje umvuzo wokuthola imali ezokwazi ukuzigcina ziphila. Ngakho ngeke zona zize zibheke indaba yokukhuphuka kwezimoto ezithutha abantu nokuthi bangazivumelisa kanjani nezimo, koda ngakolunye uhlangothi kungenzeka zibe khona ezinye izimboni zokuzivumelanisa nezimo mhlawmbe zicele abasebenzi bazo ukuba basebenzele ekhaya uma bekhona noma mhlawumbe zibasize ngandlela thile ukuba bakwazi ukufika emsebenzini.

Zibhekane nalokho ngokuphumelela ngokuqikelela ukuba zifaka ukuphepha lapho zithutha abantu asebekhulile nabantu abadala, ngokuqiniseka ukuthi zihamba ngomthetho wasemgwaqeni wokushayela, futhi nangokuqiniseka ukuthi zinakekela ngokukhethekile abantu abadala, ngoba baye badinge ukunakekelwa okukhethekile lapho bethuthwa noma lapho besebenzisa izimoto okuya ezindaweni ezihlukahlukene.

Angiboni mina abamukela kahle ngenxa yokuthi ahamba ngesikhathi esithize amabhasi, ngemva kwesikhathi esithile asephelile. Ngakho-ke, uma ungakwazi ukulithola ngesikhathi ahamba ngaso, kuba yinkinga-ke lapho ufuna ukuwasebenzisa ngaphandle kwamahora okuhamba avamile, kodwa-ke lokhu kungaxazululeka uma mhlawumbe kungafakwa nemiphumela noma imibono yalabo abawagibelayo amabhasi.

Lokhu kwenza kungenziwa mhlawunbe ngokusebenzisa kwezithuthi eziqinile ezivumelana nezimo njengezimoto ezinamandla amakhulu, cishe o-four by four. Izithuthi ezinama access amaningi, ezikwazi ukugibela ezindaweni ezinobunzima. Kungasentshenziswa mhlawumbe nezithuthi ezibizwa noma izithuthi ezizimele, mhlawumbe zokuthumela izimpahla ezizingozi kakhulu. Kwezinye izindawo mhlawumbe kungasetshenziswa nezikebhe noma izindiza ezincane ukuze zikwazi ukuthutha abantu abangafinyeleleki kalula, kodwa okubaluleke kakhulu mhlawumbe ukwakhiwa nokulungiswa kwezindlela. Kungaqikelela ukuthi kusetshenziswa mhlawumbe izinto eziqinile njengamatshe noma ukhonkolo ekwakhiweni kwezindlela ukuze zingaguguleki kalula.

Lokhu kungenziwa ngokusebenzisana nohulumeni kanye namaphoyisa noma abezomthetho. Uhulumeni cishe angasiza ukuba nemikhankaso yokwakha izindlela eziqinile noma ukunikeza abantu izithuthi eziphephile. Amaphoyisa mhlawumbe angasiza ekugadeni izindawo eziyingozi noma ekuletheni izidingo lapho kunezinto eziphuthumayo. Ngesikhathi esifanayo kungaqeqeshwa nabashayeli bendawo ukuba basebenze njengeqembu lapho bethuthe abantu ngezikhathi ezinzima, noma lapho kuba nezinhlekelele ezikhaleni.

Cishe ngingawanika . Wona aphephile futhi ahlanzekile ngaphakathi lapho kufanele kuhlale khona abantu, kodwa-ke kudingeka ahlanzwe isiqikelelo ukuthi anakekelwa ngisho nangaphandle. Nesimo sawo sangaphandle sibukeke futhi mhlawumbe kuqinisekiswe nokuthi imishini engaphakathi njengamaphathi ahlukahlukene webhasi mahle, aklini, futhi acocekile, futhi ayakwazi ukusebenziseka kalula.

Mhlawumbe kungaba izindlela noma ama-routes acacile avela ngokucacile ukuthi ahamba kanjani lawo mabhasi, ngasiphi isikhathi, futhi ayimalini. Kungakuhle futhi kube mhlawumbe nohlelo lokukwazi ukubhukha ngandlela thile ithikithi kuyo iwebhusayithi noma nokuthola eminye imininingwane ebalulekile njengokungathi mhlawumbe mangakhi amabhasi ahambayo kulowo mzila noma kulowo mgwaqo noma aya kuleyo ndawo mhlawumbe engiya kuyona.